Batho bohle ba ka se hlokomele taba eo hobane mehla ya hona jwale dintho di fetohile haholo.

Moshemane ha ka batla hore ha ngwana a hlahe a ye ilo sheba ngwana. Ke nahana mohato o ka nkuwang ke hore moshemane a patale tjhelete e itseng ho amohela ngwana oo. Le hore a nke maikarabelo ngwaneng wa hae empa ha a sa batle ho hang ho hang, hore a ka nka maikarabelo, a sa batle letho ka ngwana. Ke nahana a ka tshwariswa hobane e tla be e le ntho e, e nepahetseng ka ha o entse ngwana, and ha batle mo hlokomela.

Ke nahana motho ha a le clinic-ing ha ho etsahala hore ba mo hatella hore a nke ntho tse itseng, a hane. Ene a tlalehe nese eo kapa mong oo ho motho ya mo okametseng.

Tjhe, nka tsamaya ka ya ho batho ba tsebang haholwanyana jwalo ka ho ya sepetlele kapa clinic-ing ho ilo tseba haholo ka ntho tseo. Ha se dintho tsohle tseo tsa nnete tseo o ka di tholang marangrang.

Basadi ba tlameha hore ha ba etsa thobalano, ba sebedise dikgohlopo ho thweng ke dikhondomo. Ha ba sa etse jwalo, ba tlameha hore ba nwe pidisi e thibelang pelehi.

Ke nahana, maikutlo a ka a re di-clinic di se ke tsa tsamaya hohang. Empe e be batho ba tsamayang.

Kea e thabela tshebetso ena ya mmuso hobane lebollo ke moetlo wa kgalekgale oo ho holwang ka ona Basothong. Ka hoo, ke ntho e ntle hore bana bohle ba ntse ba tla ba ba bolle hobane ke moetlo wa .

Lockdown rona e ne e, e re tshwere hantle ka baka la hore re ne re kgona hore re re qete matsatsi ohle re le ka re le mmoho jwalo ka lelapa. Re kgona hore re bapale dipapadi tse itseng, re kgona hore re ntshe talente tsa rona hobane ba bang re ile ra bona hore ba tseba ho roka. Ha ba bang re ile ra bona hore ba tseba ho etsa dipalekgutshwe. E ile ya etsa hore batho ba bangata lapeng ba ntshe ditalente tsa .

Dithibela pelei di a tholahala, di-clinic le dipetleleng. Hobane kannete ho a tsebahala hore batho ba bomme ba di hloka. And-e di tholahala ka mefutafuta.

Ke nahana taba ena e tsamaya ka taba ya lenyatso hobane ba batho bana dipetleleng ba nyatsa motho ba mo bona. Ha ba bona hore o futsanehile. And-e ha ha o na letho o ka ba thusang ka lona le wena nakong e itseng. Ha bana taba hore ha bana taba le wena, ha ba o thuse. Ha o e fumane thuso. Empa ha ba bona ekare o na le tjhelete ka kelellong tsa bona ba itjwetsa hore nakong e tlang motho ona a ka kgona hore a nthuse ka se itseng.

Ke nahana ha bana taba. Batjha ba hona jwale ha ho na ntho eo ba e kgathallang. Ene ba a lebala hore le bona ba tlo hola, ba tlo feta moo.

Ka kamoreng ya hae ke tlo beha calendar-ra moo ke tlo beha le sephepheshwana. Ke se manamise leboteng moo e reng ha a tsoha a tlo bona sephepheshwana seo se ngotswe hore ka tsatsi lena la dikana, o tlameha hore o ye sepetlele. Le mane calendar-reng e tla be e ke e ngotswe hore ke tsatsi la clinic.

Dintle tsa thibelapelei ke hore o ka se hlahlamasi ngwana hao a le monyane. O tlo etsa hore ngwana wa hao a hole hantle. O mo hlahlamise mohlang wena o se o batla ho mo hlahlamisa. Eseng hore o mo hlahlamise o sa batle.

Ke nahana ka hara ambulance ho tlameha hore ho be ne le ntho e ba katang. Ke ka hoo mo ba ka kgonang hore ba se ke ba ya kae kapa kae empa ba ye hantle moo ba bitsitsweng teng. Ene le ka hara sepetlele ba kgone hore ba fuwe nako e itseng hore o ya sebakeng sena. Ka hoo hee, o tlameha hore ka nako e itseng o be o se o fihlile mona.

Maikutlo a ka tabeng ya bana bana, ke maikutlo a utlwang bohloko haholo. Hobane bana ba hona jwale ha ba sa mamela, ba se ba itjella feela. Ha ba qeta ba ima, and ho se mamele ha bona ke bona ho etsang hore ba qetelle ba entse diphoso tsena ya hore ba ime.

Ke nahana motho e mong le e mong o tlameha hore a be le sephepheswane se mpontshang hore o ngodisitswe. And-e a se maname lemating la hae hore motho ha a kena, a kgone ho bona hore kannete o ngodisitswe.

Ke nahana hore di-ambulance tsa rona di nyane, ha di lekane batho bohle. Ka hoo mmuso, o tlameha hore o eketse di-ambulance.

Dumela mme ngaka wa ka. Ke leboha haholo, ha o ile wa nhlokomela wa nthusa. Wa mpontsha kannete hore o ngaka e le kannete. O tseba seo o se etsang ka nna. Ke kopa hore o se emise ka nna feela. O nno tswelle pele o thuse le ba bang hobane ba e hloka phodiso eo. Ke a leboha haholo.

Ke nahana ka hore motswadi e mong e mong ha bona hore ngwana wa hae e se e le nako ya hae ya hore a ka ya matsatsing, motswadi o tlameha hore a nke ngwana a mo ise clinic-ng. A lo ngwana hae a ilo fumana thibelapelehi ho qoba hore bana ba ime.

Ke nahana moriana wa setso ha o na bothata, empa ke ka moo batho ba o sebedisang ka teng. Ke nahana hore motho a ka sebedisa moriana wa setso nako e telele haholo ho feta tlolo. Ke ka hoo o ba kudisang.

Bolwetse ba kokwanahloko ya HIV le kankere ha a fole ka baka la hore HIV ha o na le yona o na le yona. Empa feela o tlo nwa dipidisi tseo e etsang hore o seka thefuleha mmeleng. Empa ha e fole, ha e tlohe. Kankere o tlo fuwa dintho tse theosetsang kankere, empa ha e se fihlile hantle botsekeng, e se e le nako ya hao, ke nako ya hao. Ha e fole.

Ke tlo mo eletsa hore a ikamanya le mananeo a ntshetsopele a, a health. Ke ka hoo a tlo motho a tlo kgona ho a fumane thuso ka teng le hore a ingodisetse Road Accident Fund. A tlo kgona ho thola dipakana tsa hae, tjhelete tsa hae.

Ke tla mmolella hore o tlameha hore a sebedise , a se ke apara bodikgwe pele ae so fole. A apere mose. Ha a hlapa, a se sebedise sesepa, empa a sebedise dettol ho fodisa leqeba la hae.

Nka bua le dingaka tse ding hore re etse petition ya hore batho bana ba tloswe moo seterateng.

Ke nahana ke ka baka la hore batho ba bang ba ne ba sa mamele hore ba tlameha hore ba kenye dimongkwana. Ha ne motho a kenya semonkwana, a etsa melao ya hore ha le mmeleng o tlameha hore a be one point five ho motho o mong. A suthile motho o mong ka sebaka se kalo sa ka one point five metre, le hore ba tlotse matsoho a bona ba dule ba hlapa matsoho a bona ka sesepa. Ha o qeta ho bula monyako. Ha o qeta ho tshwara eng kapa eng, o tlamehile ho hlapa matsoho a hao pele o ka ja, kapa wa nwa metsi. Le ntho eo o e sebedisang tlameile e sebediswe ke wena o le mong. E se ka sebediswa ke batho ba bang.